Go tshameka E sport ke tsela ya go itlosa bodutu le go fetola talente ya gago ya metshameko mo kgaisanong, e aga bokgoni jwa tirisano, tlhokomelo le bokgoni jwa go akanya ka bonako, e ka nna boitapoloso kgotsa mosebetsi.

Ee, ke akanya gore metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana, bana le batjha ba ka ipaakanyetsa metshameko ya setso ba ntse ba le mo megaleng mme seo se ka ama botsogo le tirisano ya bone le ba bangwe.

O ka leka Call of Duty, ke metshameko ya kgaisano e e tseneletseng, e e nang le modiro o lebanisang kwa pele, dipaka tsa go ikatiisetsa le diphaposi tsa go gaisana le batho ba bangwe online.

Didiriswa tsa se-electronic-ke di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka go dira gore e nne ya dijithale, e tshamekiwe mo inthaneteng le go gaisana le batho ba ba kgakala. Seo se okeditse le phitlhelelo ya metshameko ya gompieno.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke kgaisano e e tseneletseng le tshosetso ya go fenya, e dira gore ke akanye ka bonako, ke tokafatse bokgoni mme ke ikatise go nna botoka. Seo se dira gore ke nne le kgatlhego ya nnete mo papading.

Motho o tlhoka inthanete e e leng molemo, mogala o matlhajana kgotsa computer-ra le akhaonto ya papadi. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke Fortnite le Call of Duty mobile.

Metshameko ya mo inthaneteng, fa o e tshameka o sa kgaotse o ka dira gore o latlhegelwe ke nako, o se robale sentle le gore o se dire dilo tse dingwe tse di boelweng botlhokwa. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke Call of Duty mobile ka gore o na le kgaisano e kgolo le 'tshameko e e monate.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore o kgone go tsalana le batho ba bangwe ka inthanete. Fa o batla go tshameka o tlhoka data kgotsa Wi-Fi, internet-e e e leng molemo, mogala o o matlhajana e kgotsa computer-ra le account-o ya papadi.

Batho ba le bantsi ba tshameka bosigo ka gonne data e theko ya kwa tlase gape Wi-Fi e potlana ka gore batho ba robetse. Fa mongwe a sa batle go reka data e e turang a ka dirisa Wi-Fi ya mahala kgotsa a reke data ya bosigo ka theko ya kwa tlase.

Metshameko ya mo internet-eng e tokafatsa matshelo a rona ka go dira gore re kgone go ithuta go tshameka le batho ba bašwa le go tlosa bodutu, bogologolo metshameko e ne e seng teng ka gonne go ne go sena internet-e e e siameng.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di akaretsa go fetwa ke nako, boroko jo bo sa lekaneng le go kopana le batho ba ba kotsi. Go itshireletsa, o tshwanetse go se abelane ka tshedimosetso ya gago ya sephiri o dirise maina a sekae le go ikgolaganya le batho ba ba sa itseweng.